Uyayazi ukuba ukudlala umbhoxo nabanye abantwana kungakunceda ngehlobo lobana uza kwakho, uza kwakha ubuhlobo nabantwana ngoba kaloku nidlalalela iqela elinye kwaye ke njengoba nje nidlala eliqela elinye ithi loo nto apha kuni ninento nibonisa umdla kwinto enye. Loo nto ingenza kube lula ke ukuba nakhe ubuhlobo ngoba kaloku niza kuncokola ngombhoxo futhi ke umbone into yobana kukhona izinto enizithandayo ezifanayo ezingaphezulu kombhoxo lona ke niwudlalayo. So, kubalulekile kakhulu ke into yoba udlale uzokwazi ukwakha ubuhlobo nabanye abantwana.

Mna ke ndithanda ukufunda iincwadi. Ukufunda iincwadi ke kum ukuhambisa ixesha. Yeyona nto ke endihlalayo ixesha elinintsi njengoba nje ke ndingumntu ongaphangeliyo. Xa sele ndigqibile ukhangela umsebenzi kwi-intanethi okanye ndihambile ndahamba ndaya ukufaka izicelo zomsebenzi, ndiye ndibuye ndihlale apha endlini ndifunde iincwadi kude kufikelele kwixesha lokuba ndipheke okanye ndenze loo nto ingenye. Kodwa ke ixesha elinintsi ndilichitha ekuhlaleni ndifunde.

Ndingathi kwaye kwandinceda ekubeni into yobana ukudlala ke ukuzibandakanya kwimidlalo leyo into ke yenza ukuba ingqondo yakho ithi ukuphangalala ube nendlela yokuphatha abantu okanye yokuxhumana nabantu. Futhi ke ndakukuthalela nokuya esikolweni ngoba kaloku kulapho ndiza kwenza khona le nto endiyithandayo, ndakuxabisa ke nokuhlonipha imiyalelo, leyo ke into isandinceda nangoku sendimdala.

Ndingathi ngukapteni weBanyana Banyana uRifiloe. Kutheni ndisitsho nje? Kungokubana ubalasele kakhulu kwibhola ekhatywayo futhi ke ukhe wadlalalela iqela leMamelodi Sundowns, futhi ke wathengwa naphesheya kolwandle apho ebedlala, apho wadlala, adlala khona. Aphinde ke abe ngukapteni weBanyana Banyana. Ubalasele kakhulu ngoba ke akuyonto incinci ukubana italente yakho ibonwe nakumanye amazwe kungapheleli apho ekuyiboneni, bafune into yobana nawe uze elizweni labo ozokudlala ngale ndlela udlala ngayo apha kweli lakho.

Andingomntu ke uyixabisileyo noyidlalayo le midlalo yevidiyo. Ngoko ke andikwazi ke ukuphawula kakhulu ngeengenelo zale midlalo. Kodwa ke ndiyafuna ukuthi kukwazi ukubana uxhumane nabantu abakumanye amazwe ngenxa yale midlalo. Ngelinye ixesha ke kukwazi into yobana uqokelela abahlobo bakho nibe sendaweni enye, nidlale le midlalo, ngelo hlobo ke niqinisa ubuhlobo benu kwaye ke nichitha nexesha elinintsi ninonke.

Imidlalo yeevidiyo ke inokuba nefuthe elihle kolutsha ngokuphucula izakhono zokuqonda kwaye ke iyakwazi ke nokukhuthaza intsebenziswano yoluntu kunye ke nokukhuthaza ke impilo entle ngokweemvakalelo nangona ke ubungakanani bezi nzuzo bunokwahluka okuthile. Ngokophando ke kuyafumaniseka into yobana ke imidlalo inokuphucula ukucumbulula iingxaki, ukucinga ngobuchule kwanokuqonda ukufunda. Ngapha koko ke imidlalo yabadlali abaninzi inokukhuthaza ukusebenzisana, unxibelelwano kunye nophuhliso lwamaqhina entlaloentle.